Nasi nansi inguquko emfishane iphuzo lokokuqala ngingaqala ngokuzicabangela mina ngokwami. Ngingacabanga ngamagugu, amandla, kanye nezindawo zokukhula. Iphuzu lesibili ngingafuna iziqondiso, ngingakhuluma nabeluleki abethembekile noma ochwepheshe. Phuzu lesithathu, ngingathatha izinyathelo ezincane, ngingahlukanisa imigomo ibe nezinyathelo ezilawulekayo. Phuzu lesine, ngingaba nomusa, ngijwayeze ukuzizwela nokubuyikezela. Lawa amathiphu angasiza umzala wami ukuthi azaluzane ukuthi azula zule ohambweni lwakhe ngokwezethemba nokusekelwayo okungenziwe.

Angizange ngihlangabezane nokushintshelwa shintshela kushintshela kumuntu wesifazane noma ngifunde amakhono athile kulo mongo, kodwa-ke ngingabelana ngemininingwane ejwayelekile. Iphuzu lokuqala, ukuqina ukuzivumelanisa nezinselele nezingqinamba. Iphuzu lesibili, uzwe ukuqonda nokwesekela abanye. Iphuzu lesithathu, ukuzinakekela, ukubeka ukubeka kokuqala ukuphila kwakhe. Ukubeka kuqala ukuphila kahle ngokomzimba nangokwengqondo. Phuzu lesine ukuxhumana, yinkulumo ephumelelayo nokulalelana okumatasa.

Imikhosi yokuthomba yamantombazane iyahlukahlukana emhlabeni wonke. Ibonisa amasiko nezimiso ezahlukahlukene. Izibonelo zifaka, iphuzu lokuqala Latin America. Igumba igumba usuku lokuzalwa lentombazane engamashumi amahlanu. Ukuphawula okushintshela kwayo ekubeni owesifazane. Iphuzu lesibili, i-Apache Sunrise Ceremony, umkhosi ongokomoya ophawula ukuguquka kwentombazane ibonisa amandla okukhuthazela. Iphuzu lesithathu, South India, ubungaza ukuya esikhathini kwentombazane kokuqala isiko nezipho.

Njengomholi wokusoka ngangiya kule nsizwa ngokuzwela nangenhlonipho. Ngangingakhulumi ngokucacile, ngimuqinisekise futhi ngimukhuthaze. Imibuzo, inhloso yami ukudlulisa iphuzu lokuqala, ukuzethemba, usezandleni ezinekhono. Iphuzu lesibili, ukuqonda imizwa yakho iyasebenza. Iphuzu lesithathu, ukuziqhenya, lesi isikhathi esibalulekile empilweni yakho. Phuzu lesine, ukusekela ngikhona ukuze ngikuqondise. Ngingahlose ukudala indawo esekelayo ngimusize azulazule kulolu shintsho ngokuzethemba nenjongo.

Emcimbini, ukupheka komakhelwane. Abantu babuthana kuze bapheke izitsha zesintu. Ukusebenzisana, iphuzu lokuqala, umoya okhuthazwayo umphakathi. Ukubambisana phezu kwamasiko nokudla okwabelwana ngakho. Iphuzu lesibili, ukuxhumana okwakhiwe kudala ubudlelwane obuhlala njalo phakathi komakhelwane. Phuzu lesithathu, ukwehlukahlukana okubonisiwe kugqamisa ukunotha kwamasiko okusebenzisana ezintsha ezahlukahlukene. Phuzu lesine, amakhono nokushintsha ngamasu okupheka ezindlela zokupheka. Phuzu lesihlanu, izinkumbulo ezidaliwe, ukwenza umcimbi ukhumbuleke futhi ujabulise. Umzamo uhlangene wenze umcimbi waba yimpumelelo.